Kubalulekile kakhulu ukuthi esikweni lamazulu, abantu abadala noma abeluleki baqeqeshwe ngoba siphila impilo lapho khona izinto zihamba hamba zishintshe izinto ezithile azisa yenziwa. Ngizoyenza umzekelo ngabantu abasonta KwaShembe. KwaShembe emandulo kwaku vumelekile ukuthi ingane eneminyaka engu-fifteen ikwazi ukushada nomuntu omdala noma umuntu osekhulile kodwa esikhathini samanje ngoba kunomthetho oqinile, akukhonakali ukuthi ubaba omdala noma umuntu omdala ashade ingane engaphansi kweminyaka engu-fifteen ngoba lokho kubalwa njengoku dlwengula yingakho kubalulekile ukuthi abeluleki baqeqeshwe nabo.

Izindlela zokupheka zingashintshwa noma zithuthukiswe ngendlela ehambelana nezakwa-Health, ukuze abantu bazithole njalo banemizimba ehlelekile futhi bangahlangabezani nezifo ezidalwa ukudla esikudlayo.

Imikhuba eyenziwa ngesikhathi sokuzala kanye nomcimbi wokukhethiwa kwegama ley'ngane esokweni lusuke luqondene nesimo esuke senzeka ngaleso sikhathi. Umzekelo uma iy'ngane abazali bayo kade beyikhulekela befuna ingane yomfana bangayithiya ngokuthi uSiyabonga ngoba ingane iyona le ebekade bayilindele. Ingane ithiwa ngesimo esuke senzeka ekhaya noma ingaphinde futhi yethiwe ngegama lomuntu osanda kundlula emhlabeni, ngenxa yokuthi ingane izalwa kuqeda ukushona umuntu noma ilunga lomndeni.

Ezinkolweni zami ezingokomoya, umuzi engiwutholayo wokududuza nowokuphepha noma ukuxhumana enginikezwa yilezi zinkolelo. Ukuthi ngiyazi ukuthi noma ngisebunzimeni kukhona ongisekayo futhi khona umduduzi owumoya oyingcwele ozongipha amandla okuthi ngibhekane nezingqinamba engihlangabezana nazo kuze kukhanye empilweni yami.

Izinto ezenziwayo kakhulu uma umuntu ezoshadela emndenini wamazulu ukuthi wengane eshadayo, ikakhulukazi umama womuntu wesifazane ozoshadela komunye umuzi akumelanga ukuthi aphume endlini, kepha kumele ukuthi ahlale endlini azile futhi ekhalele ingane yakhe ukuthi isizoba ilunga lakomunye umndeni.

Ingane yami ngingayifundisa ngamasiko ngokuyibonisa izithombe noma imifanekiso equkethwe i-Google ukuze ibone konke okwenzekayo ngamasiko KwaZulu ukuze ikwazi ukuthola isithombe esibonakalayo ukuthi amasiko wamazulu enziwa kanjani.

Izingoma zendabuko nomculo wamasiko ahlukene kubuye kufane, ngoba esikhathini esiningi abaculi bacula ngezinto ezenzeka emasikweni abo. Kepha-ke iy'ndlela abachazela ngayo abantu amasiko wabo kusuke kuhluke lapho, ngoba amasiko phecelezi wamazulu noma amasiko wamasuthu abuye angafanani. Kepha-ke ingakho abaculi bacula noma bendlala udaba ngamasiko wabo ahlukahlukene ngendlela eyenziwa lapho badabuka khona.